Ukukhuphuka kwemali ephathwayo eKenya nase-India kuholela ekwandeni kokusebenzisa izinkundla zedijithali njenge-M-PESA, lapho abantu emaphandleni bangathumela imali bethenga futhi bathole izinsiza. Ngaphandle kokufuna ukubhanga okungavamile, okuvumela ukufinyelela ezinsizeni ezibalulekile kalula.

Kwafuneka ngifake isimangalo somshwalense ngemoto yami ngemumva kokuphuka kwepiki. Inqubo yokuqala kwaba ukuqoqa imininingwane efanele, ngagcwalisa ifomu lesimangalo futhi ngavakashela umhlinzeki wesimangalo. Kwaba lula ukubambisana nethimba lokuhlolwa ukuze kuqinisekiswe ukuthi yonke imininingwane inembile, futhi isimangalo saphendulwa ngokushesha.

Ngemumva kokuhlangana nomeluleki wezezimali, ngithokozile ukuthi ngithole indlela ecacile yokuthatha umhlalaphansi ngaphambi kwesikhathi, lokhu kwengezwe ithemba kulesi sikhathi esizayo, futhi ngiyasethemba ukuthi sizoba nempumelelo enkulu. Kodwa-ke kudinga ukuba ngicabangele izinkinga ezingabangelwa ukwehla kwezemakethe okungase kube nomthelela kancane. Nokho ngiyakhathazeka kodwa ngokuhamba kwesikhathi lapho ngibona izinkomba zokuphumelela, ngizwa ukwaneliseka okukhulu ngokufinyelela imigomo yezezimali engiyibekile.

Uhlelo lomngcwabo luthuthukisa ukuthula kwengqondo futhi ludlulisela ukulondeka kwezezimali esikhathini esizayo, luhlala lunciphisa umthwalo wezindleko kumndeni, kugwema ukuphazamiseka kwezezimali ngesikhathi esinzima.

Amalungu omndeni angase aphendule ngokwehlukana. Abanye bengase bakwamukele ngokushesha kanti abanye bengase babe nezehlakalo noma ukungaqondi kahle. Izinselele zingabandakanya ungavumi noma ukuthola ukuthi kunezinkinga eziningi ezingakaxoxwa. Ukuze ube nengxoxo ephumelelayo kubalulekile ukuba ube nesineke, uchaze kahle izinzuzo futhi unciphise izinkathazo ngokubonisa ukuthi, lokhu kuzoba usizo ekuvikeleni izingqinamba zezezimali esikhathini esizayo. Ukucela imibono futhi ube nokuvuma imizwa yabo kuyasiza ekwakheni ukuxhumana okuvulelekile.

Lobu buchwepheshe bungathuthukisa izinqumo zami zezezimali ngokunika izeluleko ezenziwe ngokwezidingo zami, kodwa bungenza kube nzima uma kunobungozi bemfihlo noma izeluleko zingahambisani nesimo sami. Ngakho ngingabusebenzisa ngobuhlakani.

Ngibheka iphrimiyamu yanyanga zonke, izindleko zokwelashwa, uhlu lwezikhungo nezinsizakalo ezihlanganisiwe. Uma izinzuzo zifana ngikhetha uhlelo olunikeza inani elingcono, okuhambisana nesabelomali sami nezidingo zami zempilo. Lokhu kusiza ukuthi ngithole ukunakekelwa okufanele ngaphandle kokuchitha imali eningi.

Yebo, amabhange kufanele adalule imithelela yezimiso zokushaja kwe-overdraft ukuze abantu beqaphele izingozi zokuthembela ngokweqile esikweletini, lokhu kuzobasiza ukuthi baphathe izikweletu zabo kahle futhi bagweme izinkinga zezimali esikhathini esizayo.

Kubhalwa obala izinkokhelo zaminyaka yonke ku-overdraft kubalulekile ekwakheni ukwethembana nebhange, ngoba lokhu kukhombisa ukuhlonipha futhi kubavumela amakhasimende ukuba ahlele kahle izimali zabo. Ukwazisa kahle ngemigomo nezinkolelo kubalulekile ukuze amakhasimende akwazi ukwenza izinqumo ezinolwazi futhi agweme izinkinga ezizayo. Lokhu kwenza ukuxhumana kube sobala okukhulisa ukwethenjwa phakathi kwebhange namakhasimende.